Mintirho ya tikholiji ta vurimi na tiyunivhesiti. Vurimi byi tlanga xiave xa nkoka eka ku letela vatirhi va xiphurofexinali eka ndzavisiso wa vuhumelerisi bya swakudya. Lebyi nga heriki na ku hoxa xandla eka nhluvukiso wa va le makaya na swakudya.

Mimpfuno ya ku dya swakudya leswi virisiweke, swi pfuna ku va na rihanyo lerinene swi tlhela swi gayeka hi ndlela yo olova.

Swibyariwabyariwa leswi byariwaka emakaya i miroho na swifaki. Swifaki swi pfuna ku endla mugayo.

Maendlelo ya xikhale ya ringanisiwa na maendlelo ya manguva lawa hikuva, masiku lama ku thoriwa tidonki ti famba ti kha ti cela laha va salaku hi le ndzhaku va haxa mavele kambe khale a vo haxa vele va cela va haxa vele va cela.

Ku va nyama yi omisiwile ku hunguteka mafurha lama ma taka na yona, yi tlhela yi endla na ku na leswaku rihanyo ra mina ri va kahle.

Ku endla leswaku u nga ti kumi u endle le swo ka swi nga lavekiki or kumbe ku chela swipayisisi swo karhi leswi swi endlaku .

Madamu madamu ya tlanga xiave xo lawula ku khuluka ka mati, ku lawula ndhambi, yi ku lawula ku cheleta, ku lawula na nkhuluko wa mati.

Vonelo ra mina eka mhaka ya ku cheleta swimilana hi mati lama u ma tirhiseke ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hi mhaka ku ri, mati lama u ma tirhiseke ma va ma thyakile.

Khomeriwa eka leswi swi nga endleka swa ku u kuma voya ra ra ra homu eka masi ya wena. Ndzi kombela ku khomeriwa swinene eka nkarhi lowu taka ndzi ta endla leswaku khombo ro fana na leri a tshuki ri endleke nakambe. Ndzi ta kombela ku khomeriwa swinene. Ndzi ta tlhela ndzi endla leswaku a swa ha phindi swi endlekela wun'wana.

Va fanele va hlayisa switirhisiwa leswi va swi tirhisaka va tlhela va swi veka eka ndhawu leyi leyi hlayisekeke.

Ndzi vona leswaku swi na xandla hikuva, vutomi lebyi hi byi hanyaka masiku lawa lava va khale a va tiyile va tlhela va va na rihanyo leri leri hlayisekeke kambe hina lava sweswi, a hi tiyangi ku fana na vona. Ni rihanyo ra hina wan'wana va hanya hi maphilisi va ri vantsongo kambe lava khale rihanyo ra vona a ri ri kahle hikwalaho ka ku dya swimilana leswi a swi byariwa emakaya. Ndzi nga kombisa xikombiso hi braai pack-e hi nga eka nkarhi wa sweswi hi dya ti-braai pack, a yi fani na vona va khale a va dya swa miroho na swifaki.

Lexi va nga xi endlaka tanihi hi ku ha swi tiva ku ri emapurasini i tindhawu ta ku leha, ende a swi koteki ku ri ku nga va na lwangu leri a ha ha . Va nga endla leswaku ku va endleriwa swidloko swo va na na swiambulela. Loko ku fika nkarhi wa ku titimela va nyikiwa mpahla yo huma entirhweni ya ku kufumela. Hayi leswaku vona va ti xavela.

Lexi xi va ka na xandla kumbe ku sirhela mbuyelo wa le henhla etikhamphani to tirha hi matandza i ku va, va kuma tihuku leti to ka ti nga ri na rihanyo ra kahle. Leti tin'wani ti tekaka nkarhi wo leha ti nga tshikeli matandza laha swi endlaka ku ri tikhamphani ti nga vi na mbuyelo wa le henhla.

Ndhambi yi na xandla swinene eku dlayeni ka vurimi hikuva nkama wun'wani yi dlaya swimilana, yi endla na ku ri laha ku rimiwaka kona va nga koti ku nghena hi mhaka ridaka leri va ku ri tele. Hikwalaho ka ku ndzi vona ku ri ndhambi yi na xandla swinene eku dlayeni ka vurimi.

Mihandzu leyi tirhisiwaka ku endla atchaar, I mangwa. Mangwa leyi yo ka yi nga wupfangiki. Hi yona yi tirhisiwaka ku endla atchaar. Atchaar u nga yi dya na vuswa, na xinkwa, kumbe u chela eka xixevo xo karhi. Ku fana na mukhusa, u nga dya mukhusa na atchaar .

Thekinoloji yi nga pfuna va va vurimi ku endla ku ri ntirho wa vona wu olova, hi ndlela ya ku endleni ka ku ri va thola vanhu va famba va kha va cela va rima, va nga tirhisa thekinoloji ku ri yi famba yi kha yi byala. Na ku ri vanhu va famba va kha va khelela, ku nga tirhisiwa thekinoloji yi famba yi kha yi khelela kambe yi ta yi ta endla ku ri vanhu lava pfumalaka mintirho nhlayo ya vona yi ya ehenhla.

E-e jamu a hi nchumu lowu u wu tselekiwaka loko u wu dya. Jamu jamu i nchumu wa nkarhi lowu u to talaka exinkweni.

Mbuyelo lowu nga va kona i ku ri, vanhu va nga susiwa kumbe ku tekeriwa misava va nga nyikiwa mali yo karhi, leyi vuriwaka mali liya marhumbi. leyi vuriwaka mali liya marhumbi. Hi byona mbuyelo lebyi ndzi vonaka byi ri na nkoka.

Swi nga endliwaka leswaku ri misava yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle, i ku ka ku nga tirhisiwi swilo swa manguva lawa. Ku fana na ku haxiwa mimirhi ku ri misava yi nona, na swin'wana swo yelana na swona. Ku nga endliwa leswaku swilo sweswo swi nga endliwi ku ri misava yi ta tshama yi hlayisekile, ku nga vi na ku ku nga vi na ku kanganyisiwa eka misava.

Ina ndzi vona swi pfuna . Loko swifuwo swi tswalana hikuva ku tirhisiwe kumbe ku endliwe hi ndlela ya vusopfa, swi tswalana swi tele ende nakona a swi teki nkarhi ku ka swi nga tswali laha swi endlaku ikhonomi yi ya ehenhla.

Swirho leswi tekeriwaku enhlokweni swa ikhonomi leswi fambelanaka na ku hlawula tinxaka to karhi, kumbe swi pfuna na vurimi.

Vuyelo leri va ka kona ka ku cinca maxelo eka xiyenge xa vurimi. Hikuva loko ku sukiwa eka hisa ku yiwa eka ku titimela kumbe ku na mpfula, swi endla ku ri mbuyelo wa kona wu va kahle hikuva swimilana swi ta kula kahle.

Swakudya swo fana na matsavu. Matsavu swi ha nga nonoka u swi kuma loko ma maxelo ma nga tshamisekanga.

Mimpfuno lowu nga kona ka ka ku rima etindhawini ta le makaya i ku va misava ya kona yi nonile. Nakona mpfula yi tshama yi ri ku neni.

Leswi va nga swi endlaka i ku teka vulongo bya homu, lebyi byi endlaka ungari i mahlanhla va famba va kha va haxa laha va lavaka ku byala kona.

Leswi endlaku va vula tano hikuva, thekinoloji yi hunguta mintirho yo tala. Laha a va fanele va gingirika until va heta ntirho, kambe thekinoloji yi endla leswaku ntirho wu hungutana.

Lexi va nga xi endlaka i ku tshama va kha va cheleta swimilana. Leswaku swi nga dlayiwi hi dyandza.

Ku endliwa leswaku ku va na course yo karhi leyi va dyondzisaka hi swa vurimi.

Van'wamapurasi van'wani mapurasi ya vona i mantsongo, kambe va nga va pfuna hi ku va xavisela ndhawu yo yo leha leyi nga ta endla ku ku laveka vanhu vo tala laha hi nga ta tumbuluxa vatirhi

Va tirhisa switirhisiwa swa thekinoloji hi ndlela leyinene. Va lavisisa na vuxokoxoko bya switirhisiwa swa thekinoloji swa vurimi.

Ku endla leswaku swifuwo swi sirheleka i ku tshama ku ri na mati na ku aka ndhawu leyi swi nga ta tshama kona, ku va ku ri na ndzhuti, no tshama ku ri na byanyi. Loko swi ta eka swibyariwa i ku tshama ku ri na mati lama nga ta cheleta.

Ndzi nga va kombisa nkoka wa vurimi na mbuyelo lowu nga kona loko swi ta eka vurimi.

Ina ti nga tisa mali. Hikuva, loko ti ri karhi ti tshikela matandza, matandza na wona ma va ma kha ma nghenisa mali.

Ndzi vona swi ri na nkoka hikuva, va ta kota ku dyondza hi vurimi leswaku na vona va ta swi teka va swi yisa emahlweni swi nga heleli eka van'wamapurasi ntsena.

Ku fuwa tihuku swi olovile hikuva leswi u faneleke ku xi endla i ku maka hoko, no xava swakudya leswi dyaka hi tihuku, no tshama u ri na mati.

Ndzi nga lava ku pfuniwa hi ku hi ku hi ku nyikeriwa ka mati na ndhawu leyi swi nga ta swi va swi hlayisekile.

Ndzi nga endla leswaku swibyariwa swa vona swi xavisiwa emavhengeleni tanihi le Shoprite na .

Ku endla leswaku swimilana swi kula kahle.

Ndzi nga rhurhela eka ndhawu leyi swa vurimi swi pfumelaka, leyi misava ya kona yi nga nona.

Swimilana leswi kulaka ngopfu hi minkarhi ya mpfula i mavele. Laha hi swi vitanaka swifaki, na minxakanxaka ya miroho.

tipholisi leti nga fanele ku hunguta ku tirhisa tikhemikhali i vurimibyo sungula lebyi byi tirhisanaka na ku siveleta leswaku swimilana swi nga dyi hi swinyenyani ni swivungu ni swin'wana ni swin'wana.

Nseketelo lowu va nga va pfunaka hi wona i ku va kumela vuxokoxoko bya vanhu va swiyimo swa le henhla lava va nga ta kota ku tirhisana na vona.

Mintlhontlho leyi va nga hlanganaka na yona loko va fambisa ntanga wa vaaki i ku kuma vaaki lava ka va nga swi twisisi kumbe vaaki vo omisa nhloko.

biogas i moya lowu humaka eka swilo leswi boleke ku fana na masalela ya swakudya mati ya swiharhi varimi va nga yi tirhisa ku seketela ndhawu leyi va rimaka eka yona.

Na loko ku nga va ku ri mali leyi va yi kumaka loko va xavisini yi nga vuya eka eka mfumo lowu nga ta ya pfuna kwalaya na kwalaya eka swa timali.

eka valawuri hikwalaho ka ku loko ko endleka swin'wani nandzu wu ta jika va sola mina va ku why ndzi nga va tivisanga ka ha ri na nkarhi.

Hikwalaha ka ku tikhemikhali leti va ti tirhisaka ti endla leswaku swakudya swi kula hi xihatla va endlela leswaku swakudya swa vona swi kula hi xihatla va endla mali.

Maxelo loko ku ri nkarhi wo wu hisa swinene swi onha swa onha hikwalaho ka ku ri swimilana swin'wani swa oma hambi mi zama ku swi chela hi mati kambe loko ku ri nkarhi wa timpfula nakona swa pfuna.

Ku hisa ngopfu swi khumba swimilana hikwalaho ka ku ri swimilana swin'wani swa oma swi fa hikwalaho ka dyandza.

Pfuna hi hi nchumu lowu vitaniwaku carbon dioxide hi Xitsonga lowu humaku eminsinyeni hina hi humesa nchumu lowu vitaniwaku oxygen kambe misinya yi hi sivela yi humesa carbon dioxide nakona yi tlhela yi hi sivela mimoya.

Vurimi byi hoxa xandla hikwalaho ka ku ri va endla leswaku swakudya swi ya emavhengeleni swi swi ri kahle swi nga bolangi.

Ina swa hoxa hikwalaho ka ku ri timali leti va va vaxavisi va va va va yi kumaka yin'wani ya yona yi hoxiwa ka ikhonomi leyi pfunaka leswaku leyi pfunaka ka swa timali.

Migingiriko leyi ya mfumo leyi tlakusaka vurimi bya vuyelela i vurimi bya nawu lebyi vitaniwaka System Agreement Policy lebyi byi tirhisaka manyoro na swin'wana na swin'wana.

Hikwalaho ka ku ri mavoya ma va ma thyakini kutani honci yi tshama endhawini yo thyaka laha yi hi miri laha thyaka leriya ri nghenaka emavoyeni laha va endlelaku na ku ri leswaku vanhu lava dyaku va nga vabyi.

Hi xinghezi vitaniwaka Sustain Agriculture Policy na Smart Agriculture Police hi tona leti nga pfunaka varimi leswaku ku hunguteka vusweti.

Byi nga hunguta ku pfumaleka ka mitirho hikwalaho ka ku loko vo thola vanhu va va rima hi mavoko hayi ku tirhisa switirhisiwa swa manguva lawa na loko va va fanele va khelela leswi va swi byaleke va tshika ku tirhisa switirhisiwa swa xilungu va thola vanhu va fanele va tlhe va kha hi voxe.

Swi pfuna leswaku na loko wo tshuka u hlangane na khombo kwalaya exikarhi eku fambeni loko i ri na switirhisiwa a swi nge ku vangeli mabibi ya mbilu.

leyi va nga hlanganaka na wona i ku hlangana na swiharhi swo fana na tinyoka swipamu na swin'wana swin'wani no tirha mintirho yo tika ku tlakulela magasi na swin'wana swin'wani.

E-e a ni voni ku ri mianakanyo leyinene hikwalaho ka ku loko swi ri ehenhla ka lwangu swi nga ni n'wi wela hi khombo nkarhi wun'wani na wun'wani.

Leyi bohaka ku va munhu a yi landzelela loko a sungula bindzu xo sungula i ku va misava leyi i ku va misava yi vitaniwa vito ra wena no tsarisa bindzu eka mfumo no kuma text number no hlayisa mbangu.

Nyika vatirhi switirhisiwa swa thekinoloji.

Swilo leswi ni nga swi tumbuluxaka i ku endla leswaku vatirhi va nga tshiki matirhiselo ya xindhavuko kumbe ya xikhale leswaku ku va ni mitirho.

Leswi lavekaka eka bindzu ra vurimi i ku va misava yi vitana vito ra wena na ku tsarisa bindzu ra wena eka mfumo na ku va na tax number no tirhasa switirhisiwa swa thekinoloji leswi nga ta endla leswaku ntirho wa n'wina wu tirhiwa hi xihatla laha swi nga ta mu vuyerisa mbuyelo wa kahle.

U nga byala swilo swo fana ni ni miroho swifaki.

Leswin'wani leswi leswikulu leswaku ndlandlamuxaka nhluvukiso wa madoroba eka sekitara ya vurimi i ku va ku e eka madoroba vukungundzwani byi le henhla.

Ku fanele ku langutisiwa leswaku mbangu ya hlayiseka ene naswona leti a va ti tirhisa a ti onhakangi nchumu xana.

Ku dyondzisana exikarhi ka vana laha vakokwana va dyondzisaka vana hi hi vurimi na swin'wani na swin'wani swa nkoka leswi va fanelaku va swi tiva swa vurimi.

Nkarhi lowu faneleke na mpimo wa ku cheriwa ka swidlaya switsotswana ku tiyisa ntirha kahle na vuhlayiseki i nkarhi wa xidyambu.

Ndzawulo ya swa vurimi yi seketela van'wapurasi lavatsongo na vanhu lava tirhaku emakaya hi ku va nyika switirhisiwa swa thekinoloji leswaku va tirhisa swona ku .

Xikongomelo lexi xi endla ku ri leswaku ndzi nga pfumeli ku xavisa purasi leri hikwalaho ka ku ri leri purasi i ndzhaka lowu ndzi siyeleke hi vatswari naswona leri purasi ri ra pfuna kwala etikweni.

Vuyelo bya kona i ku kula ka swibyariwa laha swi kumaku mati na dyambu na matimba na vun'wa byo tala.

Xivangelo xa ku va leswaku ntsengo wa mali leyi nga yi nga ta laveka yi tlakuka hikwalaho ka ku ri ku fane ku tselekika mati ti hluvuriwa laha yi tekaka nkarhi wa hina hi hluva tihuku no tisela we for tona lexi xi endla ku ntsengo wu tlakuka hikwalaho ka ku ri ku tselekiwa mati ku tekiwa na mikarhi ya vanhu leyi a va fane va ri busy no xavisela van'wani vanhu.

Swiphiqo leswi u nga hlanganaka naswona endzhaku ka ku tshovela swi leswi a wu swi rimini i ku va swin'wana swi teka nkarhi ku kula.

Ti-GMO ta nkarhi lowu taka ti tsariwa hindlela leyi hambaneke ni ya sweswi.

Ina, ku na milawu leyi tirhisiwaka hikuva swin'wani swa tikhemikhali leti ti tirhisiwaka ku dlaya switsotswana emapurasini swi nga vangela vanhu lava nga ta dya swirimiwa mavabyi.

Switirhisiwa swa yena a nga swi seketela hi ku swi veka eka ndhawu ya kahle loko a hete ku switirhisa kumbe ku maka xiyindlwana lexi a nga ta kota ku khiya xikhiya xi va xi ri na yena a ri yexe.

Vutomi bya swibyariwa byi khumba ku xavisa hikuva hikwalaho ka ku ri loko swi nga hanyi kumbe swi nga hanyi nkarhi wo leha kumbe swin'wana swi fa laha swi endlaku ku nxavo wu va hansi laha va faneleke va yimela swin'wana swi kula.

Timakete a ti ringananga hikwalaho ka ku ri ematikweni lama a hi tshama ka wona vanhu va tiko hinkwavo va xava eka makete wun'we laha loko kumbe loko a ku ri na timakete tinharhu kumbe ku tlula laha a swi ta endla ku ri ku nga tali kumbe ku lwetana eka makete wa wun'we.

U nga languta switirhisiwa hi ku swi veka eka ndhawu leyi hlayisekeke.

Na mi amukela eka purasi ra me la hi byalaka tidiriva leti endlaka vhinyo leti endlaka vhinyo leyi yi nga hlayiseka.

Swibyariwa leswi ni nga swi byalaka i mavele miroho ni mandhandha na matimba hikwalaho ka ku ri hi swona swi kulaku ngopfu etindhawini ta Limpopo.

Ndzi nga hlawula timanga leti vitaniwaka peanuts leti ceriwaku leswi u faneleke ku swi langutisa i nkarhi wo byala ndhawu yo byala na matirhiselo ya mbewu.

Swifuwo a swi hlayisiwi hi mati na swakudya ntsena swi fane swi ya na le dibini swi ya nghenisiwa swi humesiwa loko swi nghena edibini swihadyani leswiya swi vitanaku swigalani leswi lombaka tihomu ni timbuti swa suka loko swi cheriwa edibini laha swi nga ndla ka tona ri va kahle.

Lexi ni nga xi endlaka i ku susa swifuwo leswi khumbekeke hi vuvabyi na ku tivisa vahlayisi va swiharhi leswaku swiharhi swo karhi swi khumbe hi vuvabyi byo karhi na ku basisa ndhawu leyi xi tshama ka yona.

Xo sungula lexi va faneleke ku swi teka i ku hlantswa mabakiti kumbe nchumu yo karhi leyi va nga ta yi tirhisa ku senga masi va basisa ni ndhawu leyi va nga ta veka kona leswaku ri ku nga vi ni switsongwatsongwana.

Ndzi tshame ndzi vona ekaya va kha va senga tihomu lexi va xi endlaka i ku teka bakiti va ya emilengeni ya homu va fika va veka bakiti emaveleni laha va tlhelaku va kama hi one one va kama masi.

Lexi u faneleke ku xi kamba i ku basa ka mbewu ni ku cheka maomelo ya mbewu ya wena.

Ku hunguteka ka vona na ku onhaka misava na ku antswisa mavabyi yo karhi eka swifuwo na swakudya.

Ndzi vona vatirha ehansi ka swipimelo swo ka swi nga ri kahle hikwalaho ka mali leyi va yi kumaka yi i ntsengo wa le hansi nakona ku kala na switirhisiwa.

Ni vona swi lulamile nakona va fane va hakeriwa mali ya navusiku va tlhela va ti hlawulela hi voxe ku ri va swi pfumelela kumbe a va swi pfumeleli.

E-e, a yi fikeleli hikwalaho ka ku ri van'wani va vona va tlhe va nghena eswikweletini va ha ku hola laha mitirho leyi va yi tirhaka yi nga yi tlulaka mali leyi va yi holaka.

Ndzi teka xiboho xa ku fuwa tihomu laha ndzi nga ta maka xivala laha ti nga ta tshama kona ndzi tlhela ndzi nyika ni munhu loyi a nga ta hlayisa swifuwo kamara leyi a nga ta etlela ka yona leswaku a vona ku hlayiseka ka swifuwo swa mina.

E-e, swi tikomba va nga holi mali leyi ringaneke hikwalaho ka ku ri van'wani va vona loko va huma entirhweni kumbe endzhaku ka ku hola va tlhe va endla swikweleti.

Mati lamo basa lama tengeke ni kamara leyi nga hlayiseka leyi nga tlhela yi yi basa.

E-e, ndzi vona swi nga hlayisekanga hikwalaho ka ku ri rihanyo ra vatirhi ri nga khumbeka van'wani va nga khoma hi mavabyi ya marhambu hikwalaho ka ku titimela na ku ka ku nga hlayisekanga ku nga ha va ku pfumala switirhisiwa swo hlayiseka ku fana ni leswi u swi fanele ku swi mbala loko ku ri timpfula mpahla yo kufumela na swin'wana ni swin'wana.

E-e, ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikwalaho ka ku ri va pfalela ve le matikweni ya vona mitirho.

E-e, ndzi vona nga ringanelanga hikwalaho ka ku ri ntirho lowu va wu tirhaka wa tika swinene nakona wu va wu tele.

Ina, va fanerile ku kuma masiku yo wisa hikwalaho ka ku ri vatirha ni tiawara to tala nakona a va kumi masiku yo tala ku ya emakaya.

Leswi swi nga vangaka rihanyo ra vona eka nxungeto etindhawini leti va tshamaku tona a ti hlayisekangi ku fana ni tiyindlu leti tin'wani nakona loko ko tshuka ku ne mpfula rihanyo ra vona ri ta khumbeka swinene van'wani va ta khoma hi mavabyi hikwalaho ka ku pfumala ndhawu yo hlayiseka ni swilo swo kufumela.